Kwidolophu endihlala kuyo urhulumente uye wongeza iindawo zokunqumla indlela kubantu abahamba ngeenyawo. Kwiindlela eziphezulu kuye kwakhiwa iibhulorho kwenzeke abantu banganqumli phakathi kweemoto ezibalekayo neziphithizela ngesantya esiphezulu. Kuye kwanyanzeliswa imithetho ekhoyo ngesohlwayo esiqikelelweyo kubahambi. Abantu banyanzeliswa ukunxiba iimpahla ezibonakalayo nezidanyazayo xa behamba ebusuku. Kwiindawo ekuhlala abantu nalapho kukho izikolo khona, kumiselwe amaqhuma esantya ukuze abaqhubi bangagili abantu abawelayo.

Ewe, zikulungele. Kukho izixhobo ze-cellphone ezifana njengoUber nooBolt. Ezi ephu zezona zifanelekileyo kubantu abasele bekhulile okanye abakhubazekileyo. Zibathatha endlini egeyitini ziyobabeka evenkileni okanye kuloo klinikhi baya kuyo.

Owu, ndiyibona ilicebo elihle elo. Ndicinga uba inintsi imali anokuyigcina kuba izibonelelo ekusebenziseni ibhayisekile kunemoto zininzi kakhulu. Okokuqala, iindleko azikho nintsi, akukho mfuneko tu yokuthenga ipetroli okokoko. Akazuxinga kwitrafikhi kuba ibhayisekile igqitha gqitha kwiimoto ezi zimileyo endleleni. Akukho mali azoyikhupha xa funeke eyipakile. Izomkhuthaza ukuba azilondoloze, agcine umzimba wakhe eyomelele. Ibhayisekile ayidingi kwa inshorensi. Qha ke ingxaki endiyibonayo ezoba nayo yile yokuba kwibhayisikile xa kududuma naxa kukho umoya okanye imvula akazuba nokhuseleko kwimo yezulu. Loo nto ithetha ukuba angafika emanzi noba manzi emsebenzini.

Zininzi iimpahla ezihamba ngololiwe, zinokuphatha iintlobo ezohlukeneyo zeempahla. Kubandakanya izinto ezinintsi ezifana amalahla, i-iron ore, iikhonteyina ezisuka kwizikhephe, iikhonteyina zetraka, impahla ekhethekileyo neqhelekileyo, iimoto necandelo le-automotive, iimveliso zehlathi, izixhobo zokwakha ezibukhali, iimveliso zezolimo, iimveliso zemizimveliso, i-battery, ukutya kwakunye neziselo.

Ukuba ngumqhubi weteksi kubandakanya iiyure ezininzi usendleleni, kungenwa ekuseni kungekaphumi nelolanga ugoduke ebusuku xa zonke iindawo zivaliwe. Xa ufuna ukwenza imali ebonakalayo kunyanzelekile ufake iiyure ezinintsi. Ingeniso yanamhlanje iyakwazi ungafani neyenye imini, iyatshintshatshintsha, ixhomekeke kubantu abebekhwele kwiteksi yakho ngaloo mini. Ukuba ngumqhubi weteksi kuza neenkxalabo zokhuseleko ezinintsi. Uninzi lwabaqhubi buye buphathe imipu ukuze bakwazi ukuzikhusela kootsotsi kwakunye neemfazwe zeeteksi. Uqhuba imini yonke udinwe, uhlala ixesha elide kunokukhokelela kwiintlungu zomqolo, imilenze nezinye izinto. Umzimveliso weeteksi unokhuphiswano kunye nabaqhubi abajongana noxinezelo.

Ndingabanalo uloyiko ngokuba oonoteksi bayaziwa njengabantu abanogonyamelo kakhulu kwaye xa becaphukile okanye umntu enomsindo okanye umsindo wendlela ke kubakho udutyulwano phakathi. Abeqhubi, nowuphi na phofu umqhubi, xa ecaphukile uthanda ukubalekisa imoto. Loo nto ingenza nengozi.

Ukulibaziseka kwendiza kubangela ukuphazamiseko olukhulu kubakhweli okukhokelela ekuphosweni nangenye inqwelomoya obukuzoyikhwela usiya kwelo lizwe. Imithwalo yezemali, izicwangciso obuzenzile zakuloo ndawo uya kuyo kunye neemvakalelo zakho. Oosomashishini banokusilela kwiintlanganiso ezibalulekileyo ekhokelela kulahlekelo lwemali. Ukulibaziseka kunokukhokelela kwiindleko ezingalindelekanga ezifana njengokutya, indawo yokuhlala kunye nezithuthi ngelixa ulinde enye inqwelomoya.

Ndingangena kwifowuni yam ndijonge kwiiwebhusayithi yebhasi ukuba akho nto na ibhaliweyo malunga naloo nto. Ukuba ayizubakho nyani ke ngaloo mini ibhasi, ndingakhwela iteksi. Okanye ke kuba ndingxamile ndingajonga phaa ku-Uber ukuba izondibiza malini ukuya emsebenzini kuba andifuni ukufika emva kwexesha loqalisa umsebenzi.

Andinovuya tu, kangokuba ndingamxelela mna. Ngamanye amaxesha umntu akaziva xa enuka. Ndingacela avule nezo festire zonke phaa emotweni ogqiba kwam xa ndifika kule ndawo ndiya kuyo, pha kwiephu ndingayibhala phantsi loo nto leyo kwi-rating. Kusenokwenzeka ebengavasanga ke ngalaa mini kuba eleqa imali, loo nto ayilunganga xa ungumntu osebenza nabantu.